E thusa gore ga o fetsa go tlogela tiro o nne le letseno.

Ba thusa thata ka tsa madi. Ga o le motho o batla madi ka thuso potlako, ke teng ko o ka tabogelang teng go ka bona thuso, ba thusa ele ruri.

Botlhokwa ba teng ke gore o ye go ikhutsa, o kgone o je tšhelete ya gago o dutse fo fatshe, gobane o setse o tshwere dingwaga tse di kwa godimo.

E go tswela mosola thata ka gonne o ka feleletsa o nna le madi a a fetang a o gao ka beeletsa madi.

E bontsha ka gore ranta e feta di-currency, jaanong ka moo re bonang gore ranta e kwa godimo go feta.

O ka ya kwa lefapheng la tiro go ya go batlisisa ka UIF. O ka bona le tšhono ya go ka thusiwa le ka dilo tse le o sa itse ka tsona.

Ga o tshotse sengwe ka karata ya sekoloto, o tshwanetse go patela ka tsela e e maleba. Ga o a tshwanela le gore ga o batla go ya karata ya sekoloto, o bo o na le dikoloto kwa mabenkeleng a mangwe, a e leng gore ga o a kgona le go a patela, ka gonne o ka se kgone go bula karata e nngwe ya sekoloto.

Ga o beeletsa madi a a kwa godimo, o kry-a morokotso o o kwa godimo. Ga o beeletsa madi a a kwa tlase, wa go bona morokotso o o kwa tlase.

Ka gonne batho ga ba na kgatlhego ya go fetola madi.

Ga o bula karata, o tshwanetse gore ba lebelele gore credit score ya gago e kwa tlase. Ga e le kwa tlase, ke gone o ka kgonang go bula karata.

E bulelwa gore motlhang o ragile kika kgotsa mongwe wa losika a ragile kika, go sa sokolwa. Go nne le sengwe le sengwe, ba kgone go reka dilo tsa tiro, mo go kwadiseng batho, go ya ka gore ke inšorense e feng e o e tsenetseng.

E botlhokwa ka gonne batho ba palelwa ke go go tseela madi ga ba sa e itse, ebile ga o a tshwanela go e fa ope.

Go dirisa madi a a fetang a o a amogelang mo akhaontong ya banka, ke tsela e e molemo ya go laola madi a o a amogelang mo akhaontong ya banka mo nakong e khutshwane.

Dikadimo tsa madi a a kwa tlase le merokotso e e kwa godimo ya dikoloto, di dira gore batho ba adimele madi, ba nne le mathata a go duela dikoloto tsa bone ka nako, e leng se se fokotsang bokgoni jwa bone jwa go boloka madi.

Se se neng sa ntlhotlheletsa gore ke bule akhaonto ya banka ya me ya ntlha, e ne ele go nna le sebaka sa go boloka madi ka tshireletso le go kgona go a laola ka bonolo.

Boleng jwa sekoloto bo botlhokwa thata mo thulaganyong ya go amogela di kadimo, ka gonne dikgwebo tsa madi di lebelela boleng jo pele, pele go netefatsa gore motho o tla kgona go duela sekoloto, go tokafatsa boleng jwa sekoloto, batho ba tshwanetse go duela dikoloto tsa bona ka nako le go fokotsa dikoloto tsa bone ga ba na le madi.

Tsela e e bonolo ke go dirisa dithuto tsa motlotlo kgotsa ditiro tsa go ruta ka metshameko, tse di dirilweng ka puo e tlhalosang sentle le metlhala ya botshelo jwa letsatsi le letsatsi.